Tikologong ya ka ke bona o kare ditlamelwana tse di kang go thusa e bona bagodi ba mo tikologong ya ka. Ke ge bona ba mmuso wa pholo go ba lona Lefapha la Pholo ba ka tla ba thusa ka tsona go tsebisa bona batho ka malwetsi a go tshwana le bo sukiri, bo high blood pressure. Mo e leng gore re etse ba malwetse a e a tshwenyang bona bagodi ba mo, ebile gape dilo tse ntsi tsa mo tikologong ya me. Ke go tlhoka go tseba go ba go na dithuto tse eleng gore di tla kgona go thusa bona batho ba mo tikologong.

Ee, setso se a gapeletsege gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa. E fela re ntse re tse di a gore malatsi a go na le malwetse a mantsi thata a e leng gore a gapeletsega gore re nne le menagano gore ba tsaya re ba ise moo ba tlhokomelwang batsofe hona. Malwetsi a sejwale-jwale a thata ebile a tlhoka tlhokomelo thata.

Ditekanyetso tsa setso ke tse di bopa maikutlo a rona ge re ka lebelela sona setso. Setso ka nako e nngwe se na le le go batho ka re eo ge o ka sala setso thata tota. O tla fetsa e le gore fa o ka bapala ka bona bophelo ba mongwe ke buseletsa gape kere malwetse ke a mathata. Malwetse a malatsi a na a tlhoka tlhokomelo, jwale ge re tlo bolela ka setso re tla bolela ka selo se e leng gore e ke tla tlhoka mosola thata go tlhokomela bona batsofe ba rena. Setso ke sone se re tlang go shebelela kwa thoko ra tla ra kgona gore ba tlhokomela.

Ke akanya gore ba lelapa le setšhaba ba na le seabe go santse go sana le ba e leng gore ba setse sona setso morago gore motsofe o tshwanetse gore a nne le ba lelapa. A tlhokomelwe ke ba lelapa e fela dilo tse tsa malatsi a di a fapana fapana ke re itse gore a motsofe o tlhoka tlhokomelo tota, ebile ne o tlhoka tlhokomelo e e leng gore e thata tota-tota . Batho ba ya moshomong go iwa kwa le kwa setso ke sona eleng gore, se dira gore batho ba nne ba dutse le bona batsofe empa ba tlhoka yona tlhokomelo e maleba ya go ba tlhokomelo.

Mo tikologong ya ka mo tikologong ya me dilo tse di tlamelwang go bagodi ke dilo tsa go tshwana le home base care mo e leng gore ba tlhokomela bagolo . Gape gape le bona bathusi ba home base care ba etela ko malapeng ya baagi ba botsisa gore a na batho ba tlhokomelwa jang bagolo ba moo.

Ke akanya gore ke puso eno ke thulaganyo ya puso e leng gore e tshwanetse gore e tseiwe tlhaloganyong. Batsofadi ke bommel le bontate ba e leng gore ba na le ba lelapa ebile ba tlhoka tlhokomelo. Ke bomme le bontate e leng gore ba re godisitse ga boima tota ebile ba tlhoka tlhokomelo go bane ntle le tlhokomelo batho ba e leng gore ba tle go tshwenyega thata ke gone kere e e ka tokafadiwa ka gore bomme le bontate ke ra bona batsofe madi ba tlhokomele tota tota ka mo malapeng e ba be le tlhokomelo fa go sena tlhokomelo ba isiwe mo ba tlhokomelang gona batsofe teng.

Ke akanya gore phenšene e ya puso e ama batsofe e ba thusa mme ba thusa tota ka tsela e leng gore ba batsofe ba kgona go ithekela sengwe le sengwe se ba se tlhokang, ebile bangwe ba kgona go tlhokomela ona malapa a bona mo matsatsing a na meshomo ha e teng . Tšhelete e ya botsofe e a thusa ko malapeng e kudukudu thata malapa a e leng gore batho ba teng ga ba na meshomo. Ke nagana tota gore e a thusa ebile o ka re mmuso ke ra yona puso e ka kgona go ba okeletsa gore ba nne ba kgona go ka itirela sengwe le sengwe.

Ke bona o ka re ke sebaka sa phenšene e thusa thata e thusa thata batsofe ba gaabo rona. E ba tlhokomela e tlhokomela le ba lelapa la ga bona ebile ke selo se e leng gore se tshwanetse re se tsewe tlhaloganyong ka mabaka a itseng mabaka a go thusa, mabaka a go imolola bona batsofe. Tsona menagano e mathata ya go ka tlhokomela lona lelapa.